njengoba sekutholakale ukuthi une-TB isifuba somoya, kubalulekile kakhulu ukuthi amaphilisi akho lawa esikunika wona, uwadle ngendlela, uwadle zonke izinsuku. Akulula ukuphuza amaphilisi njalo, kodwa ngenxa yokunakekela impilo, kuzomele uwadle ngendlela le engikutshela ngayo. Kuzomele indawo ohlala kuyo ihlezi ihlanzekile, kanye nezimpahla zakho, ebese futhi udla ukudla okunempilo ngaso sonke isikhathi. Uma kufanele ubuyele emtholampilo, ubuyele nge-date. Ulalele nomuntu okukhumbuza amaphilisi ekhaya.

Izindlela ezikwazi ukumelana nemithi elwa ne-TB ukuthi indawo ohlala kuyo ihlezi ihlanzekile nezimpahla zakho zihlanzekile, ikwazi ukuba yindawo engenisa umoya owanele, ikakhulukazi phakathi nosuku. Kube futhi ukudla, ukudla okunomsoco, ikakhulukazi imifino kanye nezithelo ngaso isikhathi ezokwazi ukulekelelana nokumelana nemithi elwa ne-TB. Bese kuzoba ukuthatha kahle yona imithi ngendlela eshiwo emtholampilo ngaso sonke isikhathi.

Mkhulu wami, Myeni, kubalulekile ukuthi kube nomuntu ozokugada. Njengoba usukhulile, izinto eziningi awusakwazi ukuzenzela ngiyakubona, futhi awusakwazi nokuthi udle ngesikhathi. Uma kunomuntu ozokugada uzokwazi ukusiza ukukwenzela ukudla kwasekuseni, ukudla kwasemini kanye nokudla kwantambama, uzokwazi nokuqaphela ukuthi yonke into ime ngendlela lapha endlini ngisho ukucisha isitofu. Enye into ebalulekile, uma ungaphilile, uzokwazi ukukuyisa emtholampilo ngesikhathi ukuze uthole ukusizakala.

Umndeni kanye namanye amalunga angakwazi ukuthi amsize umkhulu ngokuthi amtholele umuntu ozohlala naye kunokuthi ahlale yedwa. Kanti futhi ungakwazi ukuthi umsize ngokuthi kuhlezi kukhona endlini umsakazo azokwazi ukuwulalela, njengoba ekhonze nokuzwa izindaba ezenzeka emhlabeni. Kube khona futhi nomabonakude, azokwazi umkhulu ukuthi abuke wona umchithise isizungu. Uphinde umgqugquzele ngokuthi ahlanganyele kanye nabanye abantu abadala abalingana naye endaweni uma behlangene ukuzoxoxa ndawonye.

Yebo, ngiyakholelwa ekutheni khona imithi yesintu yokuthakatha. Into eyenza ukuthi ngikholelwe, ukuthi sekube nezigameko eziningana nje lapho ngizwa khona emndenini nasemiphakathini abantu bekhuluma ngezehlakalo ezibenzekele mayelana nayo imithi yesintu yokuthakatha. Kanti futhi, sengike ngazizwela ngokwami omunye ekhuluma evuma ukuthi wake wawusebenzisa umuthi wokuthakatha. Lokho kwenza ukuthi ngikholelwe ekutheni ikhona imithi yesintu yokuthakatha.

Ubungozi bokusebenzisa imikhiqizo esike ingagunyaziwe ukuthi uma umkhiqizo lowo ungakuphathi kahle ukugulisa, kungaba ingozi kakhulu empilweni yakho. Uma futhi lowo mkhiqizo ungakuphathi kahle, kungaholela ekutheni ungaze kufike nalapho ongakugulisa khona ukubulale ngisho khona. Uma zenzeka zonke lezo zinto empilweni yakho, akekho umuntu ongamfaka icala njengoba vele lowo mkhiqizo ungabe ungagunyaziwe ngokusemthethweni.

Izinhlelo zikahulumeni zezempilo ziyazizisiza iziguli ezihola kancane ukuthi zithole imithi ngokuthi uma zivakashele ezibhedlela zikahulumeni noma emtholampilo, azikhokhi imali, kodwa ziyakwazi ukuthola konke ukusizakala kanye nemithi eziyidingayo. Nokuthi uhulumeni usenza imitholampilo yasondela yaze yaba khona ngisho emakhaya lapho kuzoba seduze nazo iziguli ukuthi zithole imithi. Okunye futhi izinhlelo zikahulumeni ezikwenzayo, ukuthi kube nomahamba nendlwane ozovakashela eduze kwamakhaya ukuthi izigule zithole imithi.

Kungamele ngiqaphele kakhulu ukuhlola izithako kanye nokulebula kwemikhiqizo. Izici ongazicabangela futhi ukukwenza kanjani ukuhlolwa kwakho, ukuthi kungamele ngiqaphele ukuthi ukulebula komuthi kulebulwe ngendlela efanele. Kulebulwe igama ekumele kube yilo ngaphandle kanye nayo yonke imininingwano edingekayo efanele. Kungamele futhi ngiqaphele ukuthi ngisho izithako lezi ezifakiwe, yizona ekufanele ukuthi zixutshwe kulowo muthi.

Mina ngingacela ukuthi ngibe nolwazi lonke nomhlinzeki wami wezempilo ukuthi isiphi isikhathi esingcono onyakeni sokuthi ngisoke, nokuthi yini izinto engingazilindela uma ngabe sengisokile ukuze ngizokwazi ukuthi ngiqaphele futhi ngibe nolwazi olwanele ngakho konke. Nokuthi ngazi ukuthi konje kuzongisiza kanjani ukuthi ngisoke kule minyaka engisuke nginayo ngaleso sikhathi.